Ntlo e ne e sa ngodiswa ka lebitso la ka, ka hobane e ne e sa le ntlo ya ka. E ne le ntlo ya ntate moholo. Ha ne ke batla ho bula account, ke ile ka fumana bopaki ba lengolo la moo ke dulang ka ho ya bank-eng.

O lokela ho latela methati ya ho ya bank-eng ka ID ya hae, hore a tla fumane thuso ya ho bula savings account.

Ke mo bolelletswe hore tjhelete eo a nfileng yona, ha e ya fella. Yena o hlalositse hore ke yona tjhelete eo a e thotseng bank-eng. Ke ikutlwa ke sa thaba ka taba ena hobane ke mo bolelletswe hore tjhelete ena ke bokae, empa yena o ke tlisa tjhelete e sa fellang.

Ke fane ka ID hore ke fumane tjhelete e fetang tekano.

Ke ruile ntja. Ke na le dilemo tse mashome a mabedi le metso e supileng. Ke qadile ho ya kerekeng ka selemo sa two two.

Life insurance e thusa hore ba lelapa kaofela ba hlokomelehe, hore ba kgone ho bolokeha hantle le hore le wena ha se o sa leyo lefatsheng, ba kgone ho boloka ka tsela e hantle. Ho be le tjhelete le tsohle tseo tse hlokahalang.

Dumela, ke o founela ke tswa bank-eng ya Absa. Ke founela ho o tsebisa hore account-o ya hao e salletse morao. Ne nka thabela ho tseba hore o ka rata ho patala neng? Hobane ho se patale account-o ya hao, o tla kena mathateng ebile mathata ana a tla o kenya mathateng a mang a mpe hampe. Nka ratela ha o ka bua le nna re buisane, re shebisane hore o ka patala neng.

Ke tlo mo bolella hore nka se ke ka kgona ho mo thusa hobane, nka se mo fe tjhelete a ilo patala mashonisa. Hobane kamora moo o tlo sokodisa ho patala nna.

Dumela, ke ne nka rata hore re thuse batho ba mahaeng, hobane ho thata hore ba thole tjhelete tsa bona. Ka ho se na di-ATM mahaeng. Ke ne re ka rata ha re ka ba kenyetsa di-ATM tse mmalwa mahaeng, hore ba kgone ho thola tjhelete ka ha bonolo.

Dumela, ke ne nka rata ho botsa hore na hobaneng phahello e le ho tlase tjena? Hobane ke ne ke sa lebella hore ekaba tlase tjena. Ke ne ke lebelletse hore e ka ba hodimo. Ke ne ke lebelletse hore kgwedi tse tharo tse latelang, ke tla etsa tjheletenyana ya ho kwala mabaka ao ke nang le ona.

U_ IF e thusa batho bao ba kileng ba sebetsa. Mme ha ba sa hlotse ba sebetsa. O thola tjhelete tsa hao tsa nako e o o sebetsa. O kgona ho di thola feela ha o se o sa hlotse o sebetsa.

Ditjeho tsa cheque account di phahame hobane ha di tshwane le tsa savings account. Savings account e bontsha hore o batla ho beha tjhelete ke ka hoo teko tsa teng di le tlase. Ditjeho tsa cheque di phahame hobane cheque ke tjhelete e tswang ka pelenyana.

Dumela, ke ne nka rata ho tseba hore hobaneng ho hutswe tjhelete e ngata tjena, eo ke sa tsebeng hore ho etsahetseng ka yona. Tjhelete ena e e ne e na le mesebetsi, empa e nkenya mathateng hobane ke tjhelete ya ho reka dintho mo ntlong le dintho tsa ngwana. Ke ne nka rata ho tseba hore ho etsahetseng.

Ke tlo ya bank-eng, ke batle ho tseba hore ho etsahalang ebile sena se tla utlwisa pelo ya ka bohloko. Moya wa ka o be fatshe.

Ke na le mosebetsi oo ke o etsang wa ho wa ho rekisa dikota kamehla. Ebile ha ke fetsa bosiu. Ke kenya tjhelete account-ong.

Dumela manejara, ke ikutlwa ke sa thaba hampe. Ka hoo, ke ne ke behile tjhelete nako e telele empa e tswile e sa fella ka hobane ke nkile ho santsaneng.

Balloon payment ke payment e kgolo hampe. Ke payment-e ya dikoloi, matlo le tse ding.

Dumela, ke ne nka rata ho hlalosetswa hanyenyana ka ho sa utlwisisi taba ena ya hore ke ne ke na le diranta tse mashome a tsheletseng account-ong ya ka. Ha ke fihla motjhining wa bank-a e hanne ho tswa. Mme melaetsa o kene mohaleng wa ka, o re ke tjhelete e tlamehang ho dula kamehla account-ong.